Ke na le nako haholo ke sa ikwetlise, ebile ke batla go qala ho ikwetlisa. Nka qala mo heso. Ho shebella social media e ba e bitsang YouTube. Ke shebelle batho ba kwetlisang hona moo ke etse ka mokgwa o bona ba etsang ka teng, kapa nka boloka tjhelete ka tsamaya ka ya ko polekeng mo ba reng ke Virgin Active ko dishopong tse ding le tse ding ya tholahala moo batho ba ikwetlisang empa kgwedi le kgwedi tlamehetse gore o patadiwe.

Ho gym-isa batho ho monate haholo ho tshwana le wena le ha ntso o ikwetlisa, o i-gym-isa le wena ka bo wena hore o kgone ho matlafala mo mo mmeleng wa hao. Nka qala ka ho batla dintho tseo re tlo di sebedisang hore batho ba tsebe ho gym-a. Nka qala ka ho ho boloka tjhelete, ke reke ntho tseo, ke patadise batho tjhelete e kang two hundred and fifty ka kgwedi le kgwedi.

Nakong tsa rona ho ne ho le monate haholo re sena mathata, re sa rate bashemane. no go le monate haholo. Ne re topa mathini, ne re dlala seo ba se bitsang ka scotch. Ne re dlala dibeke ne go lo monate haholo. Re dlala motsheare, re tlala ho le monate, mona re bapala le bashemane. Re re ke dichomi, re sa nahane le hore re tla re re re utlwana le bona, e le dichomi tsa rona, re dlala bolo. Ne go le monate haholo.

Bana ba sejwalejwale ha ba sa rata dipapadi, hobane ke bona tsela e leng ka teng. Bana ba sejwalejwale ba rata monate, ba rata go ithabisa, ba rata jwala.

Ha wa dumellwa hore moithuti o mong wa sekolo se seng a tle a tlo ikwetlisa le sekolo se seng, ka hobane ho ka etsahala hore moithuti wa sekolo se seng a thole kotsi kapa ho bane se se etsahalang ko wena.

Re na le ho bapala dipapadi tse tsa banyana e leng mathini, thapo, dibeke, bolo ya matsoho.

Ba ka fumana bana ba leng hore ba rata ho bapala kapa go ikwetlisa.

Ka le leng la matsatsi ho ka ya ka motho hore motho o tsebana le batho ba ikae. Hore motho o a jwang, wa ba kgahlisa batho kapa tjhehe. Batho ba mo rata ha kakang.

Maitshwaro a hae ke motho e leng hore o tlo ntsheha e le e se maikemisetso. Re ipapalla feela.

Ekaba papadi e molaong haholo hobane batho ba e rata haholo. Ebile ba bang ba ka e etsa hobane e ba kgatla.

Ha ke nka di-video ke pheha, ke tlelwa ke hore ke batla batho ba botse bakeng sa dintho tseo ke di entseng. Ebe ke qala business ya ka e nyane, ya ho etsa dintho tseo tla beng ke di post-ileng.

O tshwana le bolo e kang Kaizer Chiefs le Pirates, ke tsona tseo o ka se keng wa di kgaohane. Hobane ke dibapadi tse dulang di bapala mmoho hangata.

Nka rata hore ho batjha, menyetla nako ya hona jwale e mengata haholo. O ka kgona ho etsa se seng le se seng seo o bonang hore seka fetola bophelo ba hao le hore batjha ke kopa hore ntho e nngwe le e nngwe le sebedise le bone moputso wa yona.